Tjhe, boramakoloi ha ba nkele ditletlebo tsa setjhaba hloohong ka ha ba dumela hore ka ha ke bona ba nang le dikoloi ba batla ba le bohlokwa ho feta setjhaba seo ba se palamisang.

Batho bao ha ba tshware batho hantle, haholo rona batho ba lebala le letsho, ba tshwara makgowa a hantle e seng rona. Ke ne ke nahana hore ba tshwara motho e mong le mong hantle empa tjhe hohang. Ke batlile ho batla ho kenya order-ra ya dijo, ha di a ka tsa fihla ka nako empa batho ba basweu ba nne ba dutse pelaka, ba fumana dijo tsa bona le hoja ba kentse order-ra ya bona ha morao ho nna.

Ho na le mokganni wa bese eo ke ileng ka palama bese ya hae lekgetlo la pele ho ke qala ho palama dibese. O ne a ntataise ka sohle ho tloha hore na tjhelete e ke e kenya jwang kareteng, ke patala jwang le hore na ke supa jwang moo ke theohang teng. E sale e le letsatsi leo, nna le yena e sale re le metswalle, ke dula pela hae mme re tswellapele ho qoga nakong eo a ntseng a qhoba.

Taba ya ho hloka koloi e bohloko haholo ha metswalle ya hao yohle e na le makoloi ka ha nako ena kaofela ha o hloka ho tsamaya o tlameha ho ba kopa. Le ha ba etsa merero ya bona, ba tlameha ho o nahana ebe ba tswa tseleng ya bona ho bona hore le wena wa latuwa, o kenelletse leetong. Ke nahana ho sebetsa ka thata hore selemong sena ke be le koloi ka ha ke bone hore le setswalle sa rona se tla qetwa ke taba ena ya ho hloka koloi.

Maqheku a ka ekelletswa tjhelete hoba kgahlametsa ditjeong tsa dipalangwang, ke morero o motle haholo oo ka ha e se dipalangwang feela le mafapha a mang a bophelo ehlile ditjeho di eketsehile. Ke morero o motle, mme ke o tjhaela monwana.

Dumelang, ke phoqeile haholo ke tshebetso ya lona. Sekepe sena le matsatsi jwale se emisitswe ka container-ra ya ka ya diphahlo. Ke na le merero ka diphahlo tseo. Ke ne ke tseba hore na ke kenyeditseng order-ra ka nako eo ke kentseng order-ra ka yona ho tswa mose. Ke kopa le nkeng kgwebo ya lona ka bo-serious mme le sebetse ka thata ho bona hore sekepe seno se a lokollwa moo mme re fumana diphahlo tsa rona. Ke phoqeile haholo, ke ne ke le tshepile.

Dumelang, ke na le bothata mona le motho ya moholo ya weleng fatshe mme a thatafallwa ke ho hema. Ke kopa thuso ya tshebelletso ya Ambulance kwano seterateng sa Lekgodi, ke pela stadium se seholo se botjhabela, seterateng sa Lekgodi ha o qeta ho feta ntlo ya thitelo ka letsohong le letshehadi. Ke kopa thuso.

Sena ha se a loka hohang empa boikarabello ke ba batho ba dulang makeisheneng ao ho bona hore makgowa ha etile a pota le makeisheneng a bona. Ha se boikarabello ba batho ba Soweto ho bona hore batho ba ya makeisheneng a mang, ke boikarabello ba batho ba makeishene a mang a tshwanang le boSharpville ho bona hore batho kapa baeti ba ba tjhakela ho tlatla ithuta ka se etsahetseng ka nako eo.

Dumela mongaka, ke na le bothata mona. Ke ne ke le leetong la ho tla mosebetsing hoseng ha kajeno, ke fumana hore ho na le seteraeke mona renkeng mme ka hona ha ke bone eka ke tla atleha ho fihla mosebetsing kajeno lena. Ke kopa tshwarelo ka se hlahileng.

Moo re robang monakedi teng, ke e rate hore bonyane ke hle ke batle dijo, ke kene ntlwaneng, sena se tla nthusa hore nako e ke kgutlelang ka beseng ke be se ke ile ka hlaphola kelello, ka fumana dijo tse ntseng di le hantle mme se nthusa hape hore bese e be e lo fihla moo e yang ke soka ke hloka hore nka sebedisa ntlwana hape hape hape.

Ae ka nnete baeti, le baholo haholo ka ho lwanela setulo. Akere motho a fihlelang setulo pele ke yena a se dulang pele. Keng eo etsang hore o utlwe o hloka ho dula setulong moo motho e mong a seng a dutse? Ka nnete ha le hlahe hantle setjhabeng. Ake le itekoleng.

Re ile ra nka leeto ka bese ho ya Qwaqwa. E bile leeto le monate haholo, ba re tshwere hantle haholo ka beseng. Ka ha Moqhobi o ne a ema kgafetsa hore batho ba phomole, a kganna a sa tata, a ntse a re botsa hangata hore na re ntse re tshwarehile hantle. Ha re fihla moo ho nang le dipono tse ntle, moqhobi o ne a sa tswafe ho ema batho ba nke dinepe, batho ba letse, ba kukane dinepe, ba yang mohlabaneng ba ye mohlabaneng. E bile leeto le monate haholo ka nnete.